Mbuelo dza UIF dzinga vha thusa u kona u ṱoḓa mushumo mu nga murahu ha musi vho xelelwa nga mushumo masheleni ane a bva UIF anga vha thusa u vha vha khou swikelela ṱhoḓea dzine vha vha nadzo dza tshetsho tshifhinga tsha musi vha si na mushumo.

Ndo no thusa makhulu wanga u khetha pulane ya mbulungo ovha a maitele o leluwaho vhunga vha tshi zwiḓivha uri nga murahu ha musi tshiwo tshi tshi tea u vha na pulani zwivha zwo leluwa dza unga tshimbidzwa mushumo woṱhe wa mbulungo zwa sa fane na musi hu sina pulane ya mbulungo.

Pulane ya mbulungo i ḓisa masheleni muṱani, u leludza na u fhungudza uyu mutsiko une wanga vha hone wa masheleni sa vhunga tshumelo eyi noni ya mbulungo i tshumelo ine ya toḓa masheleni manzhi vhukuma uri mushumo u tshimbila zwavhuḓi zwino arali vha na puḽane ya mbulungo zwi a thusa u leludza na u fhungudza uyo mutsiko vhunga vha tshi ḓo wana masheleni kha iyo pulani yavho.

I ngavha khwiniso ya uri vha tende u thetshelesa tshililo kana zwililo zwine vha muṱa vha vha nazwo na ṱhoḓea dzine vha vha nadzo vha thuse nga hune vha nga kona ngaho.

Phoḽisi ya muthu nga eṱhe i ya lenga u bvisa masheleni u fhirisa pulane ya mbulungo pulane ya mbulungo i a kona u bvisa masheleni murahu ha musi nga murahu ha musi mbulungo isa thu itiwa phoḽisi i bvisa nga murahu ha musi mbulungo yo no itea vhunzhi ha dzo dzina tshifhinga tshilapfu uri dzi swike hune dza badela dzi phoḽisi dza muthu nga yeṱhe.

Ndi nga mu ṱalutshedza uri tshumelo ya UIF ndi ya uri tshifhinga tshine mushumo wa ḓo swika hune wa fhela kana a thathwa mushumoni kana contract yawe ya swika magumoni u ḓo swika hune a ḓo thusiwa nga gavhelo heḽi noni ḽa UIF musi a tshi kho ṱoḓa muṅwe mushumo muswa.

Musi ni na medical aid ni a kona u wana thuso thangeli ya maṱhakheni hune ha fhambana musi na musi ni si na medical aid ni a swika hune navha ni tshi kho tea u to lindela na thuso thangeli ya muvhuso ine tshiṅwe tshifhinga i ya dzhia tshifhinga zwi tshi khou ya nga ṱhoḓea yayo kha tshitshavha.

Anga swika hune a dzhia magavhelo awe a UIF a shumisa u badela dzi ṱhoḓea dziṅwe dzine dza ngavha dzi kho mu toḓa masheleni musi a tshi kho lwala a sa kho kona u wana muholo wawe wa ṅwedzi nga ṅwedzi.

Mashudu mavhi nṋe na vhamuṱa wahashu a ri thu vhuya ra ḓi wana ri kha tshenzhemo ya u humbela masheleni a u badela nnḓu.

Ee ndono vhuya nda ḓi wana ndi kho ita cash send. Cash send ndi tshumelo ya banngani ine ya shumiswa u rumela muthu masheleni hu sa ṱoḓei nomboro ya account fhedzi hunga ṱoḓea nomboro dza luṱingo na uri u rumele muthu we wa mu rumela iyo cash send phini.

Vhunzhi ha vhaswa vha vhona tshumelo heinoni ya tshibugwana i tshumelo ya vhathu vha murafho wa vha aluwa kana vhathu vha kale hune a vha i dzhieli nṱha.

Forex ndi ya ndeme kha ikonomi yashu ngauri i thusa nga u bindulisa nga u shandukisiwa ha dzi kharentsi dza mashango o fhambananaho nahone i bveledzisa masheleni kha vhaswa na vhathu vhane vha i kona.

Ee ndi vhona zwi zwa ndeme uri vhathu vha swike hune vha si tsha yo fola miduba ya uri vha kone u wana magavhelo avho a mindende vha swikelele hune vha a wana kha dzi ṱhingo dzavho na kha dzi account dzavho.

Ee ndi vhona zwo fanela nga uri ikonomi ine ra khou tshila khayo a no maḓuvha a i ngo lelutshela vhathu vhane vha khou hola nga maanḓesa tshelede kana miholo ine ya vha fhasi zwi a swika hune zwanga vha kundela kana vha konḓeliwa u nga badela zwithu zwi ngaho dzi transfer dutie.

Hu ṱoḓea ṱhanziela ya u bva mushumoni uri una mushumo arali a si na mushumo u a ṱoḓea bank statement kana tshitatamennde tsha banngani hu ya dovha hafhu ha ṱoḓea basa ya muthu ano kho ṱoḓa medical aid na vhathu vhane a ḓovha panga kha medical aid.

Ee ndono vhuya nda litsha phoḽisi ya mbulungo nga nṱhani ha uri yo vha i khou ḓura musi ndi tshi khou i vhambedzana dziṅwe dzi phoḽisi dzine dza khou badela zwi fanaho na heneyo ndi tshi pfulutshela khaye nda pfulutshela khayo nda vhopfha zwo no nndelutshela.

Ngudo khulwane ine vha i guda ndi ya uri musi vha na tshikolodo hetshinoni na bannga musi vha tshi kho renga nnḓu zwi a vha thusa musi vha tshi ḓo swika hune vha ḓo ṱoḓa u ita khumbelo ya masheleni kha bannga ya vha i tshi vho vha themba u fhirisa musi vho vha vha sathu koloda tshithu khayo.

Gavhelo heḽi a ḽi tei u engedziwa ngauri ḽi ḓo ḓisa mihwalo nga murahu ha musi vhathu vha tshi ḓo wana hune tshelede dzavha dzi kho dzhiwa dzi tshi fhelela hone kana zwine zwapfhi ndi dzi deduction zwi tshi ḓo vha zwo no vhesa nṱha u fhirisa na zwine vha vha vha vha khou hola zwone.

Musi muthu a tshi ita khumbelo i noni u tea u swika hune a ḓadza dzifomo dza UIF dzine dza ḓo bva khaye dza ya kha mutholi musi mutholi ono dzi saina na ene mushumi o no saina dza humela kha ofisi ya UIF uri i kone u swika hune ya badela.

Izwo zwi vha zwi kho itiswa ngauri bannga ivha i tshi kha ḓi ṱoḓa ṱhoḓea dzoṱhe uri dzi ṱangane kana vha swikelele ṱhodea dzoṱhe dza ungari vhanga wane masheleni ayo ṋamusi zwi zwa shishi hu ḓo ṱoḓea vhutanzi ha uri ndi zwa shishi vhungafhani.

Vhashumi vhavho vha ḓo ri vha tshi swika hune vha vha ṱoḓa masheleni ayo vha kundelwa u a wana ngauri mushumi mutholi wavho hango swika hune a ṋekedzela masheleni a vha a tshi khou vha dzhiela nga ṅwedzi nga ṅwedzi a tshi ri u ḓo a ṋekedza vha UIF.

Ezwi zwi vha zwi kho itelwa u thusa uri musi hu tshi ḓo vha na tshiimo tshine muthu a ḓovha a si na mushumo u vhe na magavhelo ane avha hone uri a muthuse kha tshipiḓa itsho na u mu thusa uri a kone u ṱoḓa muṅwe mushumo u tevhelaho.

Vhatholi vha nga thusa vhashumi vhavho nga u vha ḓadzisa dzifomo dzine vha ḓovha vho dzi ṋekedziwa ha UIF uri dziye dzi ḓadziwe nga mutholi.

Muthu u a kona u swika hune a ita khumbelo ya u shandukisa masheleni awe fhethu hu nonga vhukavha mabufho na dzi banngani.